Okokuqala, ungaziseyivi ungazigcini iinkcukacha zakho zebhanki kwi-intanethi, suzigcina. Uphinde xa ugqibile ukline, uqoqoshe, uyikliyerishe i-search history yakho. Zonke ii-passwords zakho ungazigcini, ungazazisi mntu, ungathini, ungathini, ungathini.

Iluncedo kakhulu into ye-medical aid ngaphandle kokubana ke iyadura. Iyabiza kakhulu and not wonke umntu, hayi wonke umntu unawo amandla wokuyibhatala, wokufikelela kuyo. Umntu amandla anawo wokusebenzela uba makatye okanye azinxibise. Amandla we-medical aid akafane abantu babe nawo kuba iduru.

Kungaluncedo kakhulu. Ngoba into yoba mandiphakame ndiye evenkileni ingatya ixesha, iphele indenza ndibonakala njengomntu ongekho semgangathweni okanye njengomntu ongenaxesha layo le nto, ongalihloniphiyo nexesha not elam nalo nelabo banodliwanondlebe nam. Ingandinceda kakhulu loo nto kuba kungalula, kungakhawuleza ukuyithenga efowunini.

Ibalulekile kakhulu into yokumphatha kakuhle umntu, i-worse umntu okuxhasayo. Okokuqala, kungafuneka ndiqinisekise bana imali, isaxa sakhe semali siyaphuma ngexesha elifanelekileyo akwazi ukwenza izinto zakhe ngokukhawulezileyo. Ndimncedise abhalise ukusweleka, ndimncedise ndimazise nangezinye izinto afuneka adlule kuzo. Ndimnike iimoto zoba akwazi uhamba kwezi ndawo engangxamiisekanga futhi epholile.

Okokuqala, yenza lula kakhulu ngokuba akube kudingeka ubana ulinde iifoli ezinde ukuze ubhatale. Akufunekanga, akho, akho sidingo soba ube ulinda, ube usokoliseka ngoku kufuneka uqale uyikhuphe kuwe ekhadini le mali uze uyifake kubo, uqinisekise ukuba iinkcukacha zizo. Iba ngumsebenzi omde kunoba uske uyibhatale efowunini and kwaye efowunini iyakwazi uba simahla.

Ndingakhetha indawo yokuhlala. Mancinci kakhulu amaxa abantu bezifunela indawo yerhwebo, kanti ke abantu bahlale bedinga indawo yohlala. Njalo ke ndiyabona uba ndingakhetha indawo yohlala enondithi indincedise endinothi ndiyiqale, kuba yeyona enozisa imali kuba ihlale idingeka.

Imali, inzala lena iza kongezelelwa kule mali ubuhleli uzoyibhatala kakade. Njalo ke kufuneka imali izawuthi xhaxha kunaleyo mhlawumbi ubuyilindele okanye kunaleyo ubunothi uyibhatale uba ubuyithenga cash, ngoku iyawutsho inyuke kancinci. Iza kudityaniswa yonke laa mali ibe yinto oyikhupha ngenyanga yonke njalo.

Uyaqinisekisa bana ukutya kuyonela, idekho, izitulo zohlala, yonke laa nto yocwangcisa iholo. Ndibanike ibhokisi esemgangathweni, ndibanike into, umnqamlezo womaka ingcwaba. Ndibancedise ukubhalisa, ndibenzele ii-programs zomngcwabo, njalo njalo.